Kudala ke xa ufuna ukuthumela umyalezo bekumele uqale uhlale phantsi utyikitye incwadi encinci, ze unike umntu okanye use eposini ithunyelwe apho umntu ahlala khona. Loo nto ke ibimbi ngoba xa uhlala kude naloo mntu, ixesha loo nto ibilithatha ibiba lininzi kakhulu. Kuthi ke ngoku xa ubunengxaki engxamisekileyo, xa seyifika le ncwadi yakho kulo mntu ubuyithumela kuye seyidlulile le ngxaki.

Zange ndajongana nale meko kodwa ndingamxelela ukuba mhlekazi, ezi ndaba ezi ndaba uzabayo ziyingozi kakhulu ngoba zingabangela ukuba usiwe enkundleni kamantyi kuba ungcolisa igama lalo mntu lo uthetha ngaye.

Ndiziva kakubi kakhulu ngoba kaloku asinamali singabantu ngoko ke le nto yokuba kufuneke simane sithenga idatha rhoqo imbi imbi.

Ndakhe ndayisebenzisa ukufaka isicelo somsebenzi. Yaba luncedo kuba ngelaa xesha ndandingenadatha ndingenayo nemali. Yandinceda ngoba yandisindisa ekubeni ukuba ndenze ityala lokuthenga idatha.

Usebenzisa ikhasi lonxibelelwano eliyivumelayo i-video call ze uthathe ifowuni yakho ujonge ikhamera, naye lo mntu umfowunelayo uzobe ekubona.

Kudala kwakukhona iifowuni apho umntu wayekwazi khona ukubukela izititshi zamabonakude. Abafundi ngabantu abatsha yaye abantu abatsha into abayidingayo yimali yokuthenga idatha, baphinde ibe ngabantu abathanda kakhulu imidlalo ngakumbi ibhola ekhatywayo. Xa ndinocebisa ukuba ibuyiswe okanye le fowuni yenziwe nayo isebenze ngee-microwave ndicinga ukuba inganomtsalane kubafundi ngoba bangakwazi uba badlale babukele ibhola babe bengasebenzisanga mali.

Makaqinisekise ukuba usebenzisa i-VPN yaye isayithi nesayithi angena kuyo aqinisekise uba isebenza ngo-https.

Xa usebenzisa ikhasi lonxibelelwano uWhatsApp ungena kulo mntu ufuna uthetha naye uze ucofe iqhosha eluluhlaza. Ucinezelela ude ugqibe ukuthetha le nto ufuna ukuyithetha.

Hayi, mna azindincedisi ngoba endihlangabezana nazo ziphindaphinda into enye oko oko oko, zibe zingayiphenduli kwayi le nto ndiyibuzayo ke phofu kule nto, lo mphindaphindo wazo. Mna azindincedisi, aziluncedo. Mabazisuse babuyise abantu.

Ngoba kaloku zidla ngokuthembeka oonomathotholo basekuhlaleni yaye iindleko zowuwumamela azinkulwanga.